Tse ding tse ke ithutileng tsona ka rugby tsena, ho sebetsa mmoho, le ho tshepana jwalo ka sehlopha se teng. Boetapele bo matla, ho ka fetola tsohle. Hobane ka le kwana le thusana tse dintsi di ka phetahala. Ho nka boikarabelo bakeng sa sehlopha. Ho ikamanya le maemo, boikutlo ba naha le boikgantsho. Tseo ke di thutileng tsona.

Diphetoho tseo ke batlang ho di bona. E ka ba ho ba le dibaka, tsa boikwetliso tse bulehileng le mabala lekeisheneng la rona. Ra ba le merero ya boikwetliso setjhabeng. Ke tla etsa hore ke bone diphethoho tsena, ho bokella maikutlo le ditlhoko tsa ba. Ho ikopanya le masepala kapa ward councilor. Ho qela mohlala, ho ngolla mekgatlo ya thuso le bo rakgwebo ba lehae, hore ba kgone ho thuswa ka mokgwa oo ba ka kgonang. Ho tlisa diphethoho tse ngata naheng ya le.

Ee, ke shebella le bona ka tlung. Ebile ha sehlopha sa ka se hlabile, ha se hlabile ntlha. Ke ba tsosetsa modumo, ho bontsha lethabo le hore sehlopha sa ka se kgona ho feta sa bona.

Dihlopha tse batho ba sa di kenelleng haholo. Ke nahana hore e ka ba sehlopha sa rugby. Hobane bontsi bo hloile papadi e jwalo. Hobane ba lemoha hore di tlisa dikgobalo tse dintsi. Hodima ha mmele wa motho.

Thatohatsi ya ka ya sehlopha sa naha. Ke Springboks, sehlopha sa rugby-ing. Ke sehlopha se o, se tlisang boikgantsho le lethabo haholo. Le ha ke ne ke sa ba latele qalong, ke ithutile ho ba rata haholo hobane ba emela boitelo le bo ikgantsho. Mo naheng ya rona ba bontsha hore le ho tlola mefuteng e fapaneng ya bophelo. Batho ba, batho bao ba sebetsa mmoho. Ditlhodisano tsa matjhaba e be di ratang ke Rugby World Cup, Fifa World Cup, Olympics ke tseo ke di ratang.

Ee, ke ile ka ikenela. Empa a ka kgona ho fetsa hobane, sefuba sa ka se ne se tuka mollo. Ke ne ke lapile. Ka bona hore leeto le ha se laka. Ka dumela hore sekolo sena se na le batho ba sona. Sa di Comrade, Comrades Marathon hase dilo tsa ka.

Kotsi ya ho shebella mehala ya bona. E ka ba mathata a bophelo ba mmele, tlhokofetso ya mahlo. Le hape, ho tsebe le nako ya ho lebala dikuku tsa hao. Hobane ho bapala dipapadi founong ka nako e nyane, ho kaba monate. Empa ho feteletsa ho kaba kotsi bophelong, thutong, maikutlong le ba motho.

Keletso eo nka fanang ka yona ho batswadi ke ena, batswadi ba tshwanetse hore ba be mohlala o motle baneng ba bona. Batswadi tshwanetse hore ba buisane le bana ka melemo ya ho ikwetlisa. Batswadi ba tshwanetse ho etsa hore ho ikwetlisa ha bana ho bona ha ho monate. Ebile e se e le boikarabelo fela. Tshehetso le ho ba le mamello, ke so bane le sona, le ho ikopanya le batswadi ba bang le masepala, ho fumana molaetsa wa taba. Batswadi ke bona ba ka tsosang khahleho le thahasello hara bana ba bona. Ka tshebedisano le ntle ba ka di fihlela.

Se nka se etsang hore bana ba tlohele ho bapala di-game founung. Ke hore, ke ba thehela dipapadi tse monate kantle. Ke tla ba mamela ho bapala le nna. Ke tla ba beha melao e hlakileng ya tshebeletso ya founu. Ho ba le nako e kgethehileng ya ho bapala di-game.